U ya nga nḓivho yanga thekhisi i tea u hwala vhathu vha sixteen max.

Sa mureili wa thekhisi ndi nga ita uri vhaṋameli vhanga vha pfhe vho tsireledzea nga u sa gidima nga luvhilo luhulwanesa.

Ndi ḓivha Fara Dee Taxi Association Johannesburg Communication Taxi Association SA Taxi Association.

U reila ha vhareili musi vho neta zwi vhanga khombo ngauri vha vha vha si tshe na mannḓa o vha o sedza badani vha vha vha khou kumedza. Zwino zwi ita uri vha fhedze vha tshi khou dzhena kha dzikhombo, ende zwine vha nga ita zwone uri vha sa dzhene kha dzi khombo nga murahu ha musi vha tshi pfha vho neta vha awele kha dzi long distance vha ita uri arali vha tshi kho reila vha reile vhavhili uri vha tshintshane arali vha sa ṱoḓi u awela.

Ndi vhona uri arali mureili a vha a sakhou lavhelesa badani a tshi kho reila u na hu na khonadzeo dza uri anga bva nnḓa ha bada fhedza a kho wana khombo kana a tshaisa muṅwe muthu kana inwe goloi.

Ee ndi vhona uri khaedu dzi hone musi hu tshi khou shumiswa mabupo ngauri arali havha na mimuya mihulu na dzi mvula dza tshirulu zwi ita uri mabupo a sa kone uto fhufha zwavhuḓi dzi flight dzi fhedze dzi kho khantseliwa kana dzi khou vha dzo imisiwa.

U ṋamela bupho hanga ndo vha ndi khou ya cape town for vacation. Nda ndo tshuwa ngori ho vho hu thoma ndi tshi kho shumisa bupo mara ndo dovha nda takala uri fainaḽi ndi khou ṋamela bufho lwo to thoma kha vhutshilo hanga zwovha zwithu zwavhuḓi ḽi tshi takuwa ndo tshuwa mara nda fhedza ndi kho seya ngori nda na mungana wanga ri khou khuthadzana khazwo tshovha experience tshine ndi nga si tshi hangwe kha vhutshilo hanga.

Khombo ine yanga itea musi u tshi kho tshimbila kha bada ire na magodi ndi uri goloi yau i nga ri ahuna bada arali i goloi ya tshizwino kana u nga fhedzisela u kho wana phantshara.

Ndi bege yau ya zwiambaro na bege ya u ṱhukhu ya zwithu zwau zwo ṱamba.

Ndi zwavhuḓi u tshimbila nga bupho ngauri u ya ṱavhanya u swika hune wa kho ya hone ende u vha u tshi kho experience zwithu zwine a zwi ngo ḓowelea ngori uri u ṋamela bupho zwi a konḓa.

Uri vhathu vho hola vha vha vha kho tsa vha tshi gonya vha khou ya mimoḽoni vhaṅwe vha kho ya mahayani ndi uri muṅwe na muṅwe u vha na tshelede yo shela peṱirolo kha goloi dzi goloi dzi vha dzo bva dzoṱhe hu vha hu na kwanye kwanye badani ndi ngazwo tshivha na dzikhombo.

Ndi nga ya kha vhathu vhane vha vha na goloi yeneyi ine nda kho i takalela nda vha vhudzisa na uya kha social media wa setsha unga vhathu vhane vha vha khou amba nga dzigoloi zwi a thusa badi tshiṅwe tshine tsha dovha tsha thusa ndi musi wo toya giratshini ya dzi goloi wa swika wa vhudzisa nga goloi ine wa kho ṱoḓa yone kana wa ya kha makhanikhe wa dzigoloi wa mu vhudzisa nga ha dzigoloi na modele une wa kho ṱoḓa wone.

Ndi nga gidima nda ya kha ma security nda vhudzisa uri ho itea mini kha goloi yanga nda vha ndi khou founela insurance yanga na mapholisa uri goloi yanga yo sudzulusiwa he ndavha ndo paka hone.

Ee uber na bolt ṅwedzi wo fhela i ya gonya hunga ḽavhutanu i ya gonya ende musi hu vhukati ha ṅwedzi i ya tsa na uri mvula i tshi khou na nga maanḓa i ya gonya bolt na uber.

Vhuvhi ha u shumisa thekhisi u ya mavhengeleni ni vha ni kho kwanyiwa, iya monolodza itshi kho tevhelela vhathu arali no dzhaya zwi a bora nduri na matshekasi a ya kwanyiwa nduri ni vha ni songo dzula zwavhuḓi na thundu dzaṋu dze na renga vhuvhuya ha u shumisa thekhisi ndi uri ivha yo i affordable ivha i tshipa i vha i ya mutengo wa fhasi i a kona u swikelelwa nga muṅwe na muṅwe.

U hira ma security manzhi uri vha gade zwiporoni ende vha dovhe futhi vha sedzulusa na neo ma security vho no vha thola uri a savhe one ono dovha a tswela muvhuso.

Uri vhathu vho hwaliwa vha khou tendelana nazwo na tsumbo vhana vha tshikolo vha zwi funa uri vho namela thekhisi ivhe i tshi kho rasa yo vulelwa muzika wo guma fhedzi vhathu vha no nga vhahulwane nyana vha ṱoḓa i tshi lilela fhasi zwino zwi ṱoḓa uri mureili a ḓivhe uri vhathu vhe a vha hwala vha funa zwifhio no vha vhudzisa uri volomu yo lungana.

Hune nṋe nda dzula hone zwo leluwa nga maanḓa uri u wane thekhisi dzo uya ḓoroboni khulwane nga uri huvha hu kho bva thekhisi dza ḽokhaḽa hanefho hune nda dzula hone ha dovha ha vha na thekhisi dzo no fhira nga bada dzine wa kona u dzi imisa wa ḓi fhedza wo swika ḓoroboni khulwane.

Tshumelo ya vhuendi ha tshitshavha i tikedza vhaaluwa ngauri i vha ṋamedza nga mutengo wa fhasi ya dovha hafhu ya vha thusa uri vha pfhe vho tsireledzea vha tshi tshimbila hune vha khoya hone ngauri hafha badani vhathu vhahulwane vha a dzhieliwa adivanthedzhi nga vhathu vhaṱuku vha ṱoḓa u vha dzhiela tshelede dzavho.

Ndi musi ndi tshi khou ya venḓa ndo namela basi ndo dzula five hours to six hours u swika ndi tshi swika hune nda kho ya hone.

Thekhisini dzi kwama vhaṋameli nga nḓila i si yavhuḓi ngauri musi wo ṋamela thekhisi vhathu vha tshi kho lwa zwi a ofhisa na uri ri fhedza ri khou ofha u ṋamela thekhisi ngori ri vha ri khou humbula uri unga fhedza u kho fhira na dzungudza ha vho thuntshiwa iwe na musi a ra ho thuntshiwa ene thekhisi ḓiraiva kana vho lwela phanḓa hau uya vha na trauma ine wa fhedza u tshi vho ofha u ṋamela dzithekhisi.

Ndi kho tshimbila na miyanga ndo vha ndo takala nga maanḓa uri ndo ṋamela thekhisi hu na vhathu hu kho ambiwa hu khou seiwa nda pfha uri ndi safe ndo vhulungea ndo ṋamela thekhisi.

Musi u khou ḓi lugisela uyo vha kha nyendo ndapfu u tea u make sure uri goloi ine wa kho tshimbila ngayo yo lugela u tshimbila badani nahone yo isiwa sevisini mathaela o tshintshiwa yo tshe kwa maḓi na oiḽi nahone na peṱirolo i inafu ine ya ḓo fhedza i khou swikisa hune wa kho ya hone kana kha tshinwe station tshine wa ḓo fhedza a khou shela futhi haningei wadovha havha na vhathu vhane vha vha uri vha a u reila arali vhasa koni u reila i wone u no reila wa maker sure uri a ṅwi halwa wo neta u tevhedzela milayo ya badani u awela ngori ndi zwone zwino itisa uri huvhe na dzikhombo badani.

Ee ndo no vhuya nda ṋamela basi vhusiku musi ndi tshi kho to ya hayani venḓa hu na zwe zwa vha zwi khou nṱoḓa yo ndo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa na badani hovha hu si na dzi goloi ho vha ho tsireledzea fhedzi tshelede yo vha i nnzhi ye ra badela yone ngori hovho hu vhusiku.

Vhareili vha maṱiraka vha vha vha khou reila dzi long distance tshifhinga tshoṱhe ende a vha ṱoḓi u awela ngori vha vha vha fhasi ha mutsiko wo uri vha swike hune vha khoya hone. Ndi vhona ungari vhathu vhono vha thola vha tea u vha tendela uri vhavhe vhathu vha sa gidimedzane no ita phurofiti vha vha tendela uri vha awele nahone zwi to vha mulayo uri muthu o reila dzi khiḽomitha nngafhanani uya awela ari vha kho tshimbila vhusiku vha ite vha tshi ita zwori tshintshane na vhaṅwe.

Tshiimo tsha goloi ndi tsha ndeme nga maanḓa, ngauri arali wo ṋamela thekhisi, kana bisi ṱhukhu, u tea u vha wo ṋamela tshithu tshine wa ḓivha uri tsho ima zwavhuḓi nahone tshi ḓo u swikisa hune wa kho ya hone.

U ngari vhanga phadaladza, nga u to dzhena kha inthanethe vhatshi posṱa uri hu na dzi transport dza so kha kha vhonnyi, uri vhathu vha kone u ḓivha uri arali vha tshi kho ṱoḓa dzi sevisi dza shuttle, vha thoma gai nahone vha amba na nnyi number founu vha dzi wana gai.

Ndi uri goloi ya hone yo tsireledzea na, dzi sithi dza hone dzi tshe dza vhuḓi na a dzi ngo sokou tshetshekana lune muthu u ḓo ro dzula a fhedzisela a kho tsheyeya kana a tsheeliwa zwiambaro zwawe. Na u dovha hafhu futhi na ḓiraiva a no kho reila ndi muthu ane u a kona u amba na vhathu vha hulwane zwavhuḓi, u na ṱhonifho, ha ṅwi halwa uya ṱhonifha mulayo wa badani.

Zwi endedzi zwi shela hani mulenzhe.

Languli vha dzi thekhisi vha ya ita mi mithini ine vha vha vha khou amba na vhanameli uri ndi zwifhio zwithu zwine zwa kho vha fara zwavhuḓi. Zwithu zwine nṋe nda zwi takalela ndi zwauri vha a kona u ri vhudza uri arali wo namela thekhisi i fhio fhio ḓiraiva a sa khou fara zwavhuḓi u ya kona u mu ripota.

Ndi pfesesa uri nndwa ya dzi thekhisi hu vha hu kho to amba uri, ndi vho vha ndi vhane dzi thekhisi vhane vhavha vha kho u lwa nga tshavho, kana vhareili vha dzi thekhisi vhane vha vha kho lwanga tshavho.

Ee ndono vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabasi musi ndi kha ḓuvha ṅwana wa tshikolo, lwe nda fhedzisela ndi si tsha ya tshikoloni maḓuvha mavhili ngauri nda ndi tshi tshi dzulesa kule na tshikolo, ende zwa zwi tshi mfosa uri ndi shumise basi nda ndi si na tshelede ya uri ndi nga namela thekhisi luraru.

Ndi vhona u ngari vhanga khwinisa tshumelo nga u tou vha na dzikilasi dzine dza kana work shopo dzine vha vha vha kho gudisa uri havha vhathu vho no vha vha badani vhareili vha dzi thekhisi na vhane vha dzi thekhisi, vha vhe na u kona u vha na u kono u amba nga tshavho uri a ravha na thaidzo vha i solvisa hani than uri vha tolwa.

Ndi vhona ungari thikhedzo ine vha i ṱoḓa ndi ya uri, vha dzithekhisi dzi vhe hone hanefho vhuponi dzine dza dzhena nga ngomu noti dzine dza u sia badani ya tshi gonṱiri tshiri iwe wavho uri u kho toyo u hwala muthu muhulwane wa mulisa hayani hune ha vha uri kha musi ndi kule na tshi gonṱiri, arali havha na dzithekhisi dzine dza dzhena nga ngomu henefho kusini dza kona u sia vhathu tsini na mahayani wa hu khwine.

Ndi maḓuvha anonga Swondaha, kana musi hu na good friday ndi hone hune nga maanḓa vhathu vha dzi kereke vha ṱoḓa zwiṋamelo nga vhunzhi.

Ndi u zwi ṱanzwa, vha vhona uri sithi dzo dzula zwavhuḓi, vha dovha hafhu vha vhona uri na ḓiraiva no kho reila ndi muthu ane u na mbilu ya vhuḓi uya kha ṱutshela uya ṱhonifha, ende a khou ṅwa halwa musi a mushumoni.

Mbadelo dza thekhisi dzi vhambedzwa nga maanḓa na dza mabasi, thekhisi yone u dzulela u i wana tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe fhedzi basi ḽi ḓa nga tshifhinga, mara thekhisi ndi yone ine yavha uri mutengo wane u vha u nṱha khakha wa kha wa basi.

U ri arali mu ṋameli a ya a ripota kha dzangano ḽa thekhisi uri o ṱangana na thaidzo vha a kona u mu soḽveḽa yone ngauri vha vha vhidza muṋe wa thekhisi na honoyo ḓiraiva vha dzula fhasi vha amba uri vha na complain yo daho i khou bva kha muṋameli a waniwa .

Zwi thusa vhaaluwa ngauri vha a zwi ḓivha uri vha na zwiṋamelo zwavho zwine zwa vha thusa u swika hune vha kho to ya hone kana hu tovha na mitambo, kana hu tovha na mini vha ya kona u swika ngori vha vha vha si na uri vha ḓo thoma vha bvisa tshelede tshikwamani vha kona u yo ṱoḓana na tshinamelo.

Nga u isa phanḓa na u ri pfha dzi number founu uri arali vho khakheliwa nga ḓiraiva, kana arali hu tshi khou ṱoḓa khomplimentha ḓiraiva u zwi itisa sa hani, hu vhe na nḓila ine ya vha khwinesa ine wanga i shumisa uri u kone u isa complaint yau kana u kona u isa zwe zwine wa kho ṱoḓa zwi amba navho.

Vha reili vha zwi endedzi, vha tea u vha na bugu ine vha nwala madzina a vhahulwane vho vhane vha vha endedza, vha ḓivha uri vha nwala mashaka a vhahulwane vho kha bugu uri arali mu aluwa mufhi a vha na thaidzo kha musi a soko lwala a vha vha a ḓivha uri vha nga founela nnyi.

Ndi zwa ndeme nga mannḓa ngauri zwi vha zwi kho ṋekedza transporto kha vhaaluwa ende zwi sa ṱoḓi na tshelede, zwine zwavha zwi kho amba uri zwi vha zwi khou thusa vhaaluwa uri vha kone u tshila nga heneyo tshelede ine vha khou i wana ya grant, vha dovhe hafhu vha kone u swikelela zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho itea henefho dzi khomunithini dzavho.

Dzi shuttle dza tshi tshavha dzi vha dzi tshi kho ḓivha uri dzi kho ḓila na khominithi hanefho, na uri vhathu vho no namela henefho vha aluwa na mini i vha i tshi vho vha ḓivha fhedzi zwiendedzi zwa nnyi na nnyi havha na nda vha na vhaaluwa ngo to ralo ngauri vha vha vha kho ṋamedza muṅwe na muṅwe nga tshetsho tshifhinga.

Ndi zwa uri i ya sokou ima train vhukatini ha maḓaka wa wana uri a i tsha tshimbila vhathu vha thome u tsa na iwe wa tsa ngori u ḓovha u kho ofha u sala u woṱhe.

Ngauri hu vha hu na zwithu zwinzhi zwine zwavha zwo tswiwa zwino vha kha ḓi tea u vhuyedzedza hezwiḽa zwithu zwi ṱoḓa budget ndi vhona ungari ndi ngazwo vha tshi lenga u vhuyedzedza.

Ndi vhona ungari vha tovha na schedule tsha uri ṱireni yo takuwa afha i khou swika hafhaḽa nga tshifhinga ḓe zwi amba uri i ḓovha yo fhira hafha nga tshifhinga zwa ita uri vha kone u ḓivha uri vhathu vha tea u namelisa hani.

Ngauri hu tshi vha na uri ṱireni i dzhene nthuni station tsha yo hu vhe na vhathu vhane vha vha vha kho vhalela dzithikhithi hedziḽa dza swika nomboro ine yo tendeliwa vha sa tsha tenda vhaṅwe vhathu vha tshi namela.

Ndi vhona ungari u vha hone ha vha tshekhi vha dzithikhithi kha zwidimela zwi a thusa nga maanḓa ngauri zwi sumbedza uri muṅwe na muṅwe u kho dzhena ṱireinini o namela nahone ni vha no tsireledzea, ngori hu vha hu vha hu vhathu vhane vha vha vho badela vho no kho shumisa ṱireini.

A zwo ngo leluwa na luthihithithi ivhiḽe a vha ḓivhi na zwori e-hailing ndi mini vha ḓi to mangala zwezwi iwe wo vhuya nga goloi vha ṋameli vha sa ḓivhi na zwori kana yo to hirIwa naa kana ndi mini.

Yo fhambana mitengo ya uber ngauri arali ri vhararu ri vhaṋa ri a ṱanganisa tshelede heiḽa ra badela ra vha ro fhedza ro vha less than kha thekhisi nahone ra vha ro dzula zwavhuḓi.

Ndi ngauri tshiṅwe tshifhinga uber kana bolt iya shumiswa nga magevhenga, zwino vha vho ri vha kho dzhiela advantage uri kana u woṱhe and u musidzana vha vha vha vha kho nyaga u dzhiela zwithu nṱha zwine wavha nazwo kana u tshipa, mara arali wo sherela muthu wa hayani u a kona u zwi vhona uri hei goloi yo ima gai zwino mulandu yo ima a ṱavhanya a ita something nga hazwo.

Ndi vha vhenga nga maanḓa ngori navho vha sa khou reila thekhisi vha dzi shumisa na vhana vhavho vha shumisa dzone ndi ngauri vha vha sa pfhesesi uri rine ri shumisa uber, ngauri thekhisi ri vha ri sa kho ṱoḓa u ya thekhisi hu wa vha ho ḓalesa hu vha hu na kwanye kwanye tshiṅwe tshifhinga a i u swikisi hune wa kho to tsa hone hayani wo hwalela mihwalo .

Ndi ngauri vha vha sa ḓivhi hune vha khou ya hone zwino GPS heiḽa i vha i vha gudisa uri vha swikise vha ni swikise hune na kho tea u tsa hone ngori a si fhethu hoṱhe hune vha hu ḓivha nga maṱo.

Ndi nga takalela mureili a re na ṱhonifho o fhumulaho ane a amba arali a kho vhona uri na nṋe ndi kha mudi wo amba, not ane a kho soko amba amba a kho ḓi zwi vhona zwori a thiho kha mudi wo amba kana a tshi kho amba zwithu zwine zwa vha uri zwi a bora a si zwithu zwine nṋe nda zwi takalela.

Ndi nga founela kha ḓiraiva nda humbela uri a nnḓisele tshone ni ḓo mu badela kana nda ḽea complaint kha uber yone iṋe account ya hone.

Ee ndi vhona zwo tea ngauri tshiṅwe tshifhinga mi mi mizika ine vha tamba yone i ya bora nga maanḓa arali u na mathada awu u tshi kho ṱoḓa fhethu transport yo fhumulaho, vha vha sokou lidzela zwithu zwavho u a pfha u tshi dinalea mara arali owu humbela wa amba naye uri kha tambe muzika wa so zwi a ita uri zwi accommodate vhathu vhoṱhe.

Ndi pfha vha tshi nndina nga maanḓa ndi pfha ndi tshi vha vhenga ngauri riṋe ri shumisa bolt na uber ngori rivha ri na reason ya uri a ri ṱoḓI u ya thekhisini. Thekhisini hu vha ho ḓalesa huna kwanyekwanye nahone a yi u swikisi hune wa dzula hone zwino arali bolt i tshi tou vhea muṋangoni u nga i litsha u nayo tshelede ya u badela.

Ndi ngauri vhathu vhanzhi vha vha hone hayani vha tshi kho i shumisesa nga maanḓa zwino nayo i vha i khou zama u ita tshelede ngori vhukati ha vhege i shumiswa nga vhathu vho no ya mushumoni, zwino nga weekend vhathu vhanzhi vha vha vha bizi nahone vha shuma u swika ḽi tshi tsha ngori na nga madekwana vhathu vha vha vha kha ḓi i ṱoḓa.

Nṋe vhafumakadzi vhanzhi thi vha thembi lini, mara ndi soko pfha uri na vhone vha kho ḓi phandelavho vha vha kho itela vhana vhavho tshelede hu tovhori nṋe bolt ndo no ḓowelea dza vhanna.

Ndi ngauri vha ya ita mashika vha hangwa uri heiḽa goloi i kha ḓiyo ṋamedza muṅwe muthu, muṅwe muthu a tshi dzhena hafhaḽa nga ngomu a tshi wana uri ho vha hu khou ḽeliwa zwiḽiwa zwi ita uri avhe na thaidzo ya uri ḓiraiva a kiḽini goloi yawe.

Ndi vhona zwi songo tea uri mutengo wa bolt kana uber u gonya musi ndo no namela ngauri nne ndi vha ndo ḓivha uri ndo bva hayani ndo fara vhugai ngori ndo ri ndi tshi requester ha bva yeneyo tshelede.

Zwi a dzhia vhege dza ithu ni sathu wana zwiambaro nahone dzi customs dza hone dzi bva kha uri no order zwiambaro ḓe nahone zwi khou lemela dzi kheidzhi nngana.

Ndi ngori tshikepe tshi tshimbila slow and tshi vha tshi maḓini a zwi fani na bufho ḽi no ṱavhanya ḽa swika, zwino zwi ita uri na zwezwo zwithu zwine zwavha zwo hwalwa nga tshikepe zwi lenge u swika kha vhaṋe vhazwo.